Ho ya ka mokgwa oo ke tsebang ka teng, nna ke nahana hore taba ena e ka rarolleha ha feela ntate wa ngwana a ka lefella ditefello tsohle tseo a tlametseng a di etse hore ngwana a nke seboko sa hae. Mme seo hase bolele hore mme wa ngwana ha ana tokelo ya hoba le ngwana, ebile ngwana o tlameha ho holela matsohong a mme, jwale ke bona hole bonolo hore ha ba ka dula fatshe, ba utlwisisane hore ngwana o tla dula le mmae mme a ilo etela ntatae. Empa seboko seo a tla se nka ke sa ntatae ha feela a patetse ditefello tsa hae kaofela.

Ho tswa lekeisheneng o ilo phela toropong, ha se o atlehile empa e batla re kgutle re shebe le ditlamorao tsa ntho tse kang tseo. Batho ba bangata matsatsing a kajeno ba ya tswa makeisheneng ba ilo phela ditoropong. Ntho e bohloko ka seo ke hore batho bana ba qetella ba lahlile setso sa bona le meetlo ya bona ka ho dula ditoropong nako e telele. Mme seo se qetella se entse hore ba seke ba tseba le hore ke bo mang ba tswa kae ebile se ama le bana ba bona hoba ba qetela ba sa tsebe setso sa habo bona.

E, ehlile ke motho ya ratang ho ruta batho ka setso sa heso hobane le nna ke ntse ke rata ho ithuta haholwanyana ka meetlo ya bona le ka moo batho ba bang ba etsang dintho ka teng. Ebile ka mehla le matsatsi ha ke fumane nako ya ho ruta motho e itseng ka Sesotho, eo e seng Mosotho, ke thaba haholo hobane le yena o tla fumana monyetla wa hore a nthute ntho e nngwe kapa tse pedi tse itseng ka setso sa hae.

Ho ya ka nna, ke bona e le ntho e ntle ya hore re be le mehlobo e fapaneng lekeisheneng. Se etsang hore ke bue sena ke hore, re le Ma-Afrika re fumana monyetla wa hore re ithute dipuo tsa batho ba bang, meetlo ya batho ba bang le mekgwa eo ba etsang dintho ka teng.

E, ke bona e le ntho e bohlokwa ho boloka puo tsa rona tsa Ma-Afrika, seo e le hore puo tsena di ntse di tlo thusa bana ba rona ba tlang hammoho le ditloholo hore ba itsebe hore ke bo mang, ba tswa kae.

Tsatsi laka la pele la ho ya dipapading, e ne e le ha ke ilo sheba papadi ya bolo. Ke moo ho neng ho bapala dihlopha tse pedi tse kgolo mona Afrika Borwa, e leng yona, Kaizer Chiefs le Orlando Pirates. Ke hopola hantle hobane seo ebile sona se nqobelletseng kapa se bileng le tshusumetso bophelong ba ka hore, ke be le lerato la ho bapala bolo mme ke bona hore dipapadi di qobisa batjha ka ntho e ntle ya hore ba ye ba kgone ho hlahisa di-talent-e tsa bona.

E, nna ke ka dumela lebaka ele hore ke bona e le ntho e ntle hore ditloholo di rehwe mabitso ke batho ba baholo kapa bona bo nkgono kapa bo ntate-moholo. Theho ena ya mabitso a bona hase theho feela, empa e tsamaya le nalane ka hare, ke ntho e ke bonang hole bohlokwa hore ebe bona ba rehang ditloholo mabitso.

Malome o bapala karolo e bohlokwa lelapeng lefe kapa lefe ebile ke nahana hore motho ya tlamehileng hore a kene marapong a hae, ha ho kgethe hore ke mosadi kapo ke motho wa monna. Feela ha a ha a le moholo kapo e le yena ya latelang malome eo mohlomong a tlabeng, a re siile kapo a sa kgona hore a fihlelle ka baka la mabaka a itseng. Ebile ho ya ka tsebo waka mosebetsi wa hae ha o arolwe empa batho ba lelapa ba ya kgona ho mo thusa moo ba kgonang teng, le bona ba kenye pono tsa bona.

E, nna ke bona a ntse a hlokeha. Re hopole hore re phela matsatsing a kajeno moo teng ho sa tshwaneng le kgale moo monna e tlabang yena feela ya yang mosebetsing ebe mme o dula ka tlung, tjhe ha ho sale jwalo. Matsatsing a kajeno basadi le bona ba na le mesebetsi ha mmoho le monna a ye le yena a ntse a sebetsa. Jwale he, e kgutla hape ebe mathata ha bana ba ntse ba le dilemong tse tlase hore ba ka iketsetsa dintho tse itseng. Jwale ke bona hole bobebe ha mosebeletsi a le teng a patalwa ebile o kgona hore a hlokomele bana ho fihlela mme wa bona kapo ntate wa bona a fihla a tswa mosebetsing.